Leswaku va ta tlhela va ringeta nakambe naswona a hi ku hela ka misava.

I ntlangu wa xibolwana kumbe wa tinketo.

Hi ku vulavula hi xona eka inthanete hinkwayo.

Loko va hluriwile va fanele ku amukela naswona va fanele va ya mahlweni na ntlangu va nga heli .

I mitlangu ya bolo ya milenge hikuva i ta kota ku kuma, nkhinkhi wa ku va a tlanga na yena loko a ya a kula.

Bya tiyisa vunghana.

Hi ku va seketela hi swa timali. Na swa ku va endla leswaku, va hakeriwa va hakeleriwa swilo swa vona swa ku . Na ku va xavela a gezi ya bolo.

I Elana Meyer. I xitsutsumi xa ndhuma naswona u winile, timendlele to tala.

Ina, hikuva ntwanano wu ta huma hi mayelana na matikhomelo ya vona.

I ntlangu wa, wa bolo ya milenge kumbe ya mavoko. Hikuva loko u tlanga wona a wu fanelanga ku tirhisa miehleketo ngopfu eka wona.

Ntlangu ya bolo ya milenge kumbe ya mavoko, kumbe ya thenisi.

I ntlangu lowu va wu vitanaka leswaku i bandy. I ntlangu lowu wu lavaka tiayisi, ku va wu kota ku tlangiwa. Naswona Afrika-Dzonga a yi na tona tiayisi, hi xitalo.

Wu ndzi pfune hi ku va ndzi endla vuxaka na vanhu van'wanyana ndzi kota ku va na vunghana na .

Ina, hikuva yi endla na vana va nga yi rivali .

A ndzi nga ta titwa kahle.

Hi ku va kombeta swikombiso swa kona, ndzi tlhela ndzi va byela na mbuyelo wa kona.

Munhu loyi a nga ta sala na swiribyana swa ku tala emakumu ka ntlangu hi yena muwini.

Ku va eka mphikizano wu faka malembe ya ku ringanela vantshwa, ntsena.

A ku ri xibolwana.

I ntlangu wa bolo ya mavoko.

I ku wisisa ka vana mihleketo.

Ku endla ku va na ntwanano exikarhi ka vanhu na ku na ku tumbuluxa vuxaka.

Ina, hikuva va kota ku ya tlanga ematikweni mambe.

Hi ku va ndzi endla xinavetiso xo koka rinoko.

A ndzi tivi munhu, hikuva ntlangu wa khirikete a ndzi wu landzeleli naswona a ndzi wu tsakeli.

I bolo ya mavoko. Hikuva ndzi kota ku tlanga wona ndzi tlhela ndzi ti olola hi ku olova naswona, swi phyuphyisa miehleketo.

A ndzi ta va byela leswaku mitlangu yi na vuyelo eka rihanyo ra vana naswona yi endla miehleketo yi phyuphya.

Swi nga ha ku onha kumbe ku hlasela rihanyo ra matihlo ya wena.

Vanhu a va nga vi na nkarhi wo ya eku eku yiveni kumbe ku va ku ti hundzula makhamba.

Rihanyo ra vona ri ta vuyeriwa naswona va ta tshama va hlayisekile.

I mitlangu leyi nga na dyondzo exikarhi ka yona.

Endlela vana mavala ya mitlangu.

Hi ku va dyondzisa ku endla vuxaka na ku tiyisa ntwanano.

Hi lembe ra twenty ten. Hikuva endzhaku ka rona a va ha zanga va kota ku wina miphikizano ya bolo.

Hi ku ya na ku famba hi tindhawu va dyondzisa vana, na vanhu leswaku va fanele ku tlangisa ku yini na ku nghenelela miphikizano.

I ntlangu wa thenisi, na na wa volley ball. U kota ku tlanga u karhi u tiphina eka yona.

Chukele ri ta kota ku lawuleka emirini naswona ri ta va ematshan'wini.

I xipano xa Springbok. Hikuva xi tala ku wina loko xi ya ku u tlangeni ka rugby ematikweni man'wanyana.

Ina, hikuva va tala ku hlula na loko va ya tlanga ematikweni man'wanyana ya le handle.

Leswaku va ti yimisela emitlangwini ya vona naswona va ta kota ku va varhangeri siku rin'wanyana.

I ntlangu wa rugby, hikuva wu tala ku hlula hi xitalo.

Leswaku mitlangu yi chuchisa nkarhi naswona, yi nga ha va endla va ya kule va va vanhu lava humeleleke hi ku tlanga yona.

Yina dyondzo naswona yi tala ku wisisa miehleketo ya vona.

Leswaku u fanele ku endla vutiolori hi ku tlanga mitlangu ya ku hambanahambana. Swi lula naswona, u ta tiphina.

E-e, hikuva rihanyo ra matihlo ya vona ri ta karhateka.

Bolo ya milenge, ntlangu wa bolo ya mavoko, tinketo, swibolwana, na ntlangu wa ku tlulatlula ku tirhisa ntambu, ntlangu wa rugby, ntlangu wa thenisi, na ntlangu wa ncuva.

U ta va na rihanyo ra kahle ra ri nga ta karhateka naswona miehleketo ya wena yi ta kota ku tirha kahle.

I ntlangu wa bolo ya mavoko na ya milenge. Eka ntlangu lowu wa bolo ya mavoko ku mbariwa jezi ya kona, na mateki. Kasi eka ntlangu wa bolo ya milenge ku mbariwa jezi ya kona na mateki ya vona ya makhokho.

Ndzi titwa ndzi tsakile ngopfu hikuva ku hlula, i swilo swa kahle ngopfu leswi swi nga ta endla hi nghenelela na mphikizano yin'wanyana ya ha taka.

Ndzi titwa ndzi tsakile ngopfu hikuva va tirhile.

I ntlangu wa bolo ya mavoko. Hikuva wu wu lula naswona u nga tiphina loko u tlanga .

I mitlangu ya le handle. U kota ku endla vutiolori u tiphina naswona ya tsakisa.

Hikuva u tirhisa selulafoni ku endla mintirho eka ti inthanete.

I ntlangu wa bolo ya mavoko, wa tsakisa loko u va u wu hlalerile.

I hikuva u kota ku tirhisa milenge ya yena ha yimbirhi ku tlanga bolo.

Hi ku va tlangisa hi vambirhi .

Hi ku vuyeriwa hi swa timali hikuva va ta fika va xavaxava swilo, na switirhisiwa emavhengeleni ya .

Hi ku endla ku vulavula swi olova na vanhu van'wanyana.

Rixaka ra vanhu van'wana ri ta kota ku dyondza hi mindhavuko ya vanhu van'wanyana.

Vurhangeri i munhu loyi mi mi tekaka swiletelo eka yena endzeni ka xikwadi xa bolo naswona mi fanekele ku n'wi yingisela hi ndlela leyiwa eka xikwadi xa bolo ya milenge ku va ku ri na kaputeni, kaputeni loyiwa hi loyi mi bukelaka kumbe ku landzelela swiletelo leswi a mi byelaka swona loko ku karhi ku tlangiwa endzeni ka rivala ra bolo.

Yi fanekele yi ri ndhawu leyi yi kombaka leswaku i ndhawu ya vanhu lava nga ta tiolola naswona yi koka rinoko yi tlhela yi va ndhawu leyi nga eneleka leswaku vanhu va kota ku ti olola hi vunyingi.

Hi ku tirhisa tiselulafoni hi endla tivhidiyo ta ku va ti koka rinoko leswaku vanhu van'wanyana va le matikweni mambe va ta kota ku swi vona.

Yi va endla leswaku rihanyo ra miehleketo ra vona ri va kahle.

Ya chuchisana naswona yi ku pfulela swa mintirho.

Ntlangu wa bolo ya milenge naswona hikuva vafana va ku tala va wu rhandza.

Ku endla leswaku vana va kula va tiva leswaku a hi dyondzo ntsena yi nga ta endla leswaku va humelela kambe na mitlangu yi nga ha va yisa kule.

Hikuva rixaka rin'wanyana ri dyondza no twisisa mindhavuko ya vanhu van'wanyana.

Vana va ta swi kota ku rhangela vanhu van'wana na vona va kota ku ti yimela hi voxe.

Hi ku va endla leswaku va kota ku khomana va va xilo xin'we naswona ku va na ntwanano exikarhi ka vona.

A ku ri program ya mitlangu yo hambanahambana naswona vanhu va kotile ku tiphina va tlhela va kota na ku va na vutivi hi mhaka mitlangu leyi.

Va pfumeleriwa ntsena va susiwa loko se va nga ha swi koti ku ya emahlweni va tlanga mitlangu leyi.

Vuvabyi bya mina byi ta kota ku lawuleka.

Vutiolori na madyelo lamanene swi pfunetana hikuva a rihanyo ra, swi pfuneta rihanyo ra munhu ku va ri va kahle naswona a nga hlaseriwi hi mavabyi kwala na kwala.

Hikuva va ta kota ku endla vuxaka exikarhi ka vona va kota ku twisisana na ku hanyisana.

Ina, vanhu van'wanyana a va swi koti ku xixima a ndhavuko wa rixaka rin'wanyana.

Miganga ya le makaya a yi koti ku va na vuxokoxoko hi mayelana na mitlangu leyi tlangaka eka mavonakule hi yona mhaka swi fanele leswaku mfumo wu va akela a holo laha va nga ta kota ku chela a mavonakule leswaku vanhu va ta kota ku ya bukela kona.

Leswaku swi ta va olovela na loko va kula ku va va nga lolohi ku endla vutiolori.

Ikhonomi ya hina yi ta kota ku kula.

Rixaka rin'wana ra vanhu ri ta kota ku dyondza hi tindzimi ta van'wanyana vanhu na ku twisisana.

Hi ku pfuna miri wa yena leswaku wu yehla.

Ina, mali ya kona a yi le henhla swinene vanhu hinkwavo va kota ku hakela.

I inthanete swi ta lava leswaku a endla tivhidiyo ku va a a endla xinavetiso xa yena a heta a faka endzeni ka inthanete leswaku vanhu vanhu van'wanyana va le kule va ta kota ku n'wi seketela.

Ku va va vuyeriwa hi mali na jezi ya bolo kumbe ya swa ku mbala swa vona leswi va swi tirhisaka loko va tlanga.

I YouTube xinkan'we na TikTok.

I swimbalo swa kona bolo na ximpyiriri.

E-e, a hi vana hinkwavo van'wanyana vana va kota ku tirha kahle eka swa tidyondzo ta vona va tlhela va kota na ku va na talenta eka swilo swa mitlangu.

Ina, hikuva miehleketo ya vona yi kota ku tirha kahle loko va ri ndzeni ka titlilasi kumbe eku dyondzeni.

Ina, hikuva laha ku nga na mitlangu ku na ku humelela naswona vanhu van'wanyana va nga swi kota ku nghenelela eka mitlangu leyi.

Miehleketo ya vana yi kota ku tirha kahle loko va ri eku dyondzeni.

Swi endla leswaku miehleketo ya vona yi tirha kahle na loko ntsena va ri endzeni ka, va ri eku dyondzeni.

Ina hikanene vana va kota ku endla vunghana na ku endla vuxaka na vana van'wana loko va karhi va tlanga mitlangu eswikolweni.

U va ambarile bandichi evokweni ra yena naswona u kota ku vulavula na referee.

Va nga ha yiveriwa timali ta vona etibangi.

Hikuva u va u endla vutiolori.

U endlile leswaku vana eswikolweni va tekela enhlokweni ku tsutsuma.

Ku endla vunghana kumbe vuxaka naswona emiehleketweni va kota ku phyuphyeka.

Leswaku a endla ntanga lowu nga ta koka vanhu rinoko.

Ina leswi a swi ta endla leswaku vana va va na vutivi na vuswikoti hi swa ku rima.

E-e u nga ha endleka u nga endli vanghana lavanene.

Ina hikuva ndzi kota ku endla swilo hinkwaswo ndzi swi lavaka hi nkarhi wo tihungasa.

Bolo ya mavoko na ya milenge.

Va kota ku endla vunghana naswona va kota ku tiphina.

Leswaku loko ndzi ri karhi ndzi tlanga mitlangu ndza vuyeriwa eka rihanyo ra mina.

Hikuva ndzi tlanga bolo ya mavoko.

Leswaku vanhu loko va hlangana endhawu yin'we va khomana kahle.

Hi ku va endla va kota ku endla vutiolori.

Ina va ta kota ku tlanga kahle.

Loko ndzi tshunxekile hikuva hi kona ndzi kota ku endlaka e ntirho wa mina wa ku ti hungasa kahle.

E-e hikuva munhu a nga ka a nga swi tekeli enhlokweni hikuva ku va ku ri ku tlangiweni.

Hikuva va ya va ya vukela vanhu lava va nga nghenelela eka swipotso.

Rihanyo ra vana va n'wina ri ta va kahle, hikuva na miehleketo wa vona wu ta vuyeriwa swinene u ta kuma na kurhula loko va ri karhi va tlanga mitlangu laha exikolweni.

Hikuva vana va masiku lawa se va tlangisa ngopfu tiselulafoni a va ha koti ku dyondza swilo swa ndhavuko.

A ku ta va e xipano xa bolo ya mavoko na ya milenge hikuva leswi swi endla leswaku vana va hatla va endla vunghana na vuxaka.

Ndzi tshame ndzi lahlekeriwa hi mali hikuva ndzi famba ndzi yi khomile hi mavoko, kambe eka nkarhi lowu taka se a ndzi yi chele endzeni ka nkwama a ya ha zangi yi ndzi lahlekela.

Vana va ku tala va tekeriwa enhlokweni loko va karhi va tlanga e mitlangu eswikolweni va kota ku ya ekule hi yona.

Loko ku yiwile ku ya tlangiwa ekule hi bolo ya mavoko.

Tiawara timbirhi hikuva ndzi va ndzi ti lulamisela ku tlanga bolo ya mavoko.

Swi ndzi endla ndzi titwa kahle emirini na le moyeni wa mina.

Hikuva u kuma kurhula.

Ku va minghenelela eka swa mitlangu swi ta endla leswaku mi vuyeriwa ehenhla ka rihanyo ra miri na miehleketo ya n'wina.

Ina vantshwa va tsakela swilo leswi va vonaka ingaku swi fanele vona kumbe ku ringanela vona ntsena, swa ku fana na ku va va nyikiwa na mali endzhaku ka ku tlanga mitlangu va wina.

Hikuva wa tiphina swinene naswona u rivala swo tala.

Mabyalelo, macheletelo na mbuyelo wa kona.

LaLiga Football yi dume ngopfu hi mitlangu ya bolo ya milenge swinene, na National Basketball yi dume ngopfu hi ntlangu wa mavoko lowu ku nga wa vavanuna.

weekend yi hatla yi hela hikuva ndzi va ndzi ri ku tiphineni hi ku tlanga e mitlangu.

Hi leswaku mitlangu yi endla hi endla vuxaka kumbe vunghana.

He vanghana loko a ho sungula xipano kumbe ntlawa wa wa bolo ya mavoko hi karhi hi tihungasa ha yona, leswi hi nga le ku wiseni. Leswi swi ta endla leswaku na nkarhi hi nga wu voni leswaku wu lehi ku fikela kwini ku kondza hi ze hi ya vuyela endzhaku.